Diaparo tsa batswana ke kemedi e ntle ya ngwao, e humileng ya lefatshe la Botswana. Diaparo tsa setso sa setswana di akaretsa dikobo, le diphuthelo, mmese ya setso, diphuthelo tsa tlhogo le di Fešhene ya segompieno sa setswana e kopanya di l element-e tsa setso le di taelee tsa gompieno go tlhama bontle jo bo faphegileng le jo bo matlhagatlhaga.

Ke akanya gore moaparo wa setso o ka apara apariwa ko meletlong e tlotlegang, jaaka di khonferense ka gore o ka kaetsa batho gore o mang o tswa kae ene wena o rata setso sa gago.

Moaparo wa seXhosa o montle thata ke rata tiro ya dipheta.

Ga ke nagane gore ke tsone di rutileng bana ba gompieno go apara diaparo tse di khutshwane, batho ba apara a jaaka ba batla gase gore ka gore ke sekai sa maZulu o sa seXhosa.

Mabaka ano a na le seabe se se golo mo go bontsheng le morago ga setso sa motho, mekgwa ya gagwe le dingwao tsa gagwe, mme seno se dira gore a kgone go tlhagisa botho jwa gagwe le go golagana le baagi ba gagwe.

Basadi ba tshwanetse go apara di tsa setso go supa gore jaanong ba fetoga go nna basadi ba mongwe basadi ba lelapa.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo, boya le dikobo. Diaparo tsa setso tsa gompieno di ka akaretsa letseto di le matsela a mangwe gantsi a kgabisitswe ka depente le ditlhamo tsa setso.

Setso se tlhotlheletsa thata diaparo tsa basadi go bopa di taelo, matsela le ditlhamo tse di bontshang mekgwa ya setso. Dingwao le boitshupo, diaparo tsa basadi ga ntsi di tshwaya boswa jwa setso maemo a lenyalo kgotsa maemo mo setšhabeng di farologana thata go galela dijo le merafe e farologaneng.

Diaparo tsa setso di ka nna mmogo le di fešhene e tsa segompieno, batlhami ba le bantsi ba tsaya dikarolo tsa setso mo di tlhamong tsa segompieno. Ba dira gore go nne le mefuta e farologaneng, motswako o ne wa bogologolo le o mošwa o leka go tlhagisa setso fa o santse o le maleba le ditatso tsa segompieno. Gotlhe go tla ka go bona tekatekano le go na le boitlhamedi ka di elemente tsa setso le tsa gompieno.

Dijo tse di farologaneng di tlhotlheletsa moaparo wa basadi ka diaparo tsa setso, matswalo le mekgwa ya kgaolo. Fa diaparo tsa setso di somarela bošwa ka go bontsha boitshupo jwa setso go fetiwa dingwao le go keteka ditiragalo tsa setso.

Tlwaelo ya diaparo tsa unisex kgotsa tse di sa tseyeng letlhakore mo go tsa bongwe, e go rotloetsa teka-tekano ya bongwe ka go kgwetla ditlwaelo tsa setso. Go rotloetsa kgololesego ya go tlhagisa maikutlo le go thuba ditsholofelo tsa setšhaba tse di ikaegileng ka bongwe.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a itsholela di ile tsa bopa ka mokgwa le go ipaakanya ga basadi. Di bontsha boemo jwa setso, loago le ikonomi ya motlha wa.

Batlhami ba fašhene ba segompieno ba tsenya dikarolo tsa setso mo ditlhamong tsa bone ka go tlhotlholetsa tirisanommogo le go dirisa mme seno se tsosa diphoso tsa botlhokwa ka go tshwana le ga ga setso le tlhokego ya gona bosisi le go tlotla.